Akubi mandi ke ukuba ndithenge idatha ibe iphele ndingayisebenzisanga. Loo nto leyo iye indenze ndive kabuhlungu. Iphele ndingayisebenzisanga? Ngoba kaloku la , la maxabiso edatha aduru, aduru for uba ingavele ihambe ingasebenzanga. So loo nto leyo ayindivisi kamandi tu.

Idatha endidla ngoyisebenzisa nje ngosuku oluqhelekileyo ngu-one gig. Ndiyisebenzisa le datha xa ndingena kwizinto ezifana nooFacebook, ooTikTok nakuWhatsApp, ukuphendula imiyalezo nokubukela i-content yezinto endiziqhelileyo.

Hee! ewe, yakhe yaphela idatha ndingalindelanga. Emveni koko ndahlala ngokuba ndandingenayo imali yophinda ndithenge enye.

Ndiyijonga kaninzi ngoba ayindiphathi kakuhle into yoba idatha yam iye iphela ndibe ndingayazi elandelayo ndizoyifumana kanjani. Ndiyijonga qho, ndiyijonga qho kuba ingaske ingapheli ihlale injeya.

Hayi ayanelanga i-gigabyte enye ngenyanga. Ngokuba zininzi izinto zokuzenza ezidinga idatha kaloku ngoku efowunini, Nale yiva siyenzayo into idinga eyayo idatha and ngokuqinisekileyo ukuze uyigqibe zolishumi ezi 'teyiji aziyo-gigabyte enye yedatha.

Hayi, zonke ziyafana zinamaxabiso aphezulu apha eMzantsi Afrika, ayikho efikelelekayo.

Xa kuthe qatha ngedatha into ethi qatha kuqala yimali yokuyithenga. Eyesibini, engakanani idatha? Yha zezinye zezinto ezi, ngoba kaloku imali yokuyithenga yiyo eyenza uba uyicinge uba iza kubangakanani, yiyo ekhokhelisa uba wazi uba izabangakanani loo datha.

Inethiwekhi endinofane ke ndimkhombe kuyo inganguVodacom ngoba noko uVodacom ii-network speeds zakhe ziyancomeka. Iyakhawuleza inethiwekhi yakhe kwaye isoloko ikhona nangona nje ikwixabiso eliphezulu.

Into enokwenziwa ukuze idatha ifikeleleke kumntu wonke eMzantsi Afrika yinto encinci futhi nje enye ukuba kuthotywe amaxabiso. Number two, kususwe le nto yoba idatha iyaphelelwa xa sowuyithengile. Mayingaphelelwa after iveki okanye after inyanga, mayide iphele wena oko uyisebenzisa.

Ndinganomsindo kaloku xa kuve kuphele idatha yam ndingakhange ndiyisebenzise. And ke ngoku kuba nzima ukuba ndenze into ngoba ayikho enye into endikwazi uba ndiyenze ngaphandle koba ndiphinde ndizame enye nje idatha yoba ndiphinde ndixhumane nabantu ngoba le iphele ndingayisebenzisanga. Ibuhlungu into yoba kaloku iphele idatha yam ndingakhange ndiyisebenzise.

Molo, mntakwethu. Kunjani? Heyi hayi kubi ngapha, mntakwethu. Ndizigqibele ndinedatha phithi phithi ayisekho, andiyazi noba ndingathi ndiyenzeni. Heyi, phofu ikhona le nto kaNcebashe ingenayo ngomso maan mntakwethu ndingekayenzi noyenza, ngoba bekufanuba ndenze i-assignment yam. Seyive yathi gungxu yaphela le datha. Khawundizame maan mntakwethu apho noba ngu-five hundred gig ndizokwazi uba ndenze le assignment ndiyigqibe. Yini mntakwethu, ndiyabulela, ndiyabulela. Ewe, maan. Yeyi, iduri idatha! Yho!

Hayi, andiqondi ikhona umgaqosiseko olonyusela amadatha, awukho. Yiloo nto kaloku bona besenza nje imali ngathi oo-MTN nooVodacom kodwa akho mali abasibhatalayo, babhatala nabasebenzi. Yiloo nto beyinyusa kangaka le datha, awukho.

Ii-data bundles endizisebenzisayo ngenyanga ziba ngu-hundred gig endimthenga nge-three hundred and eighty rand. Ezi datha ndizisebenzisa kwizinto ezifana nobukela uYouTube, uTikTok, kuWhatsApp, ukuba kukho loo nto ndifuna ukuyidawunlowuda udawunlowuda phaa i-smart TV sam ndikonekthe phaa, nokuba ke ngoku abantwana basendlini xa befuna nabo ukukonektha ndibenzele i-hotspot ngale datha inye.